Switirhisiwa hinkwaswo leswi nga ta laveka swi kumeka swi ri kona ndzi tlhela ndzi thola na vanhu vo ringanela lava nga ta kota ku pfuna.

Switirhisiwa hinkwaswo leswi nga ta laveka swi kumeka swi ri kona hi nkarhi ni tlhela ni thola na vanhu vo ringanela leswaku va ta kota ku pfuna.

Minyikelo wa mbewu eka lava va nga riki na yona leswaku muti wun'wana na wun'wana emugangeni wo rimiwa na avanyisa so wa vanhu leswaku ku ta ya ku ya rimiwa emasin'wini tanihileswi masimu ku nga ndhawu yi kulukumba vanhu va nga avanyisa nyana hi five five eight eight hambi ku ri ten.

Ndzi nga dlaya xigulana na vanhu lava va nga ta dya ntshovelo wa ximilana lexi va nga khomiwa hi mavabyi hikokwalaho ka ku tsandzeka ku landzelela swileriso leswi tsariweke eka xifafazelo lexi.

Miroho yo khiwa ekaya yi na rihanyo ra kahle swinene hikuva ya le xitolo nkarhi wun'wani yi va yi tshamile nkarhi wo leha naswona i khomiwa hi mani na mani loyi a lavaka ku xava loko a karhi a lava ku khensa leyi a nga ta yi xava kasi ya le kaya yi na rihanyo ra kahle swinene ku va loko u heta ku yi kha yi ta hlantswela yona yi basisa kahle liya yi sweka yi na rihanyo ra kahle.

Ndzi nga tsakela ku fuya tihuku leti vekaka matandza hikuva endzhaku ka loko ti vekile matandza ndzi nga swi kota ku tlhela ni dya nyama.

A hi mhaka ya kahle hikokwalaho mati lawa u nga ya tsarisiwa ku hlamba ma va ma na tikhemikhali to hambanahambana kusuka eka xisibi lexi u nga xi tirhisa ku hlamba na swin'wana leswi u swi tirhisaka ku hlamba swi nga onha ximilana.

Leswaku ti nga boli hi nkarhi wihi na wihi lowu u nga ta lava ku tidya hi wona u ta ti kuma ta ha hlayisekile.

Ku kota ku vona leswaku hi yihi ndhawu kumbe misava leyi nga kahle ku byala swimilana swo karhi.

Ku va dyondzisa hi vundzeni va ta va ni vutivi lebyi hetisekeke loko swi ta eka timhaka ta vurimi.

U fanele a kambisisa leswaku swibyariwa eka muxaka wihi wa misava nakona swi byariwa hi nkarhi muni u nga va ku ri xixika kumbe ximumu mi swilaveko leswi a faneleke ku swi landzelela a swi endlela ximilana xexo leswaku swi ta kota ku kula kahle.

Uhlanganisa na mugayo wa xi basa na buchwana u swi loveka u pfuka u swi tirhisa hi xa mundzuku.

Swa tisa hikuva munhu u kota no ti langela xikili lexi a xi twisisaka nakona lexi xi nga ta endla leswaku a hatla a heta eka swa vurimi bya yena.

Fanekele ku tekela enhlokweni leswaku u vekile mali yo ringanela ku xava mati naswona ndhawu leyi va rimaka ka yona mati mhaka yive ngopfu.

Vurimi byi kahle swinene bya olovisa hikuva wa kota ku ti rimela ku papalata ku ku ya eku xaveni exitolo swakudya swa durha naswona vutomi byi hetisela swakudya leswi nga na rihanyo ra le henhla swinene.

Byi veka varindzi emapurasini leswaku swakudya swi nga yiviwi nakona swifuwo swi nga dyi swiharhi swifuwo swo tani hi timbuti leti.

U kha mihandzu ya wena emurhi kutani u yi hlantswa u yi kama mati loko u hetile u tshama mati u teka sangu ra wena u ya ri endlela emimoyeni kutani u teka mihandzu leyi u yi neka ehenhla ka sangu ra wena u ta kota ku oma.

Yi tshama nkarhi wo leha swi nga swi kota ku tshama nkarhi wo ringana lembe naswona yi va ya nandzika sweswiyani.

A fanekele ku teka xibaketani loko lama hi le hansi ka homu kutani u kama mafi.

I nhlampfi leyi humaka ematini hikuva yi va yi nga tshamanga eka xigwitsirisi yi va ya ha ri na rihanyo lerinene.

Munhu un'wana na un'wana u tirha hi ku tiyimisela naswona u hlonipha ntirho wa yena u fika hi nkarhi entirhweni.

Ku va tshovela na swilo swo bola hikuva a va koti ku vona kahle no lumiwa hi swihadyana leswi swi fambaka ehansi leswi ntsanana hikuva ri va ri byi herile na mavonelo ngi a ma voninga kahle.

Swi pfuna leswaku loko u dya na ya homu yeleyo nyama ya kona yi va yi kha yi nandzika swinene.

Ku ka mati emadan'wini na ku borha mati u vekela tiphayiphi leti fambaka hi ximilana hi ximilana ti kha ti cheleta.

I mihandzu matsavu na mavele ya tona.

Ku nyika vanhu tikhemikhali leti ti nga ta kota ku dlaya switsotswana leswi swi endlaka leswaku swimilana swi nga kuli kahle.

I jamu ya pencisi va nyanganya kahle a yi talanga chukela.

Ndzi nga va nyika michini leyi va nga ta kota ku yi tirhisa va tshamile ehansi tanihileswi thekinoloji yi nga hi olovisela swilo yi tlhela yi kota ku yi hetisela switirhisiwa swo hambanahambana u nga kota ku tshovela u tshamile ehansi ehandleni ka ku nghena emasin'wini u famba na nsimu hinkwayo.

Munhu u fanele ku byala swimilana swin'we hikuva misava yin'wana na yin'wana yi na swimilana leswi swi nga fanele ku byariwa eka yona loko u cincacinca swi nga endleka u ya byala leswi misava yi nga swi rhandziku kumbe u nga fanelangiku ku swi byala eka misava yeleyo.

Madamu ya pfuna eka van'wamapurasi lava va nga riki na mali ya ku xava mati kumbe lava va nga swi kotangi ku borha mati hikokwalaho ka mali madamu ya pfuna leswaku a wu koti ku tlangisa mati loko i kha i cheleta i kota ku ka bakiti i ya i ya cheleta ximilana xa wena a handle ka ku ma ka ya.

A ku na ndlela leyi nga tlula ndhavuko hikuva ndhavuko xo famba hi swikepe swinepe u va u kha u kota ku vona leswaku swi endlisiwa ku yini kasi thekinoloji a wu swi tivi leswaku swi tise ku yini wo hlamula swi endlekile.

A swi nandziki ku fana leswi swi nga mathinini na swa ayisi a swi nandziki hikuva swi va swi tshame nkarhi wo leha.

Artchar yi endliwa hi swihlungwana leswi swa i ku muganga swi nga vaviseki vupfaku swa muhlovo wa rihlaza atchar u nga yi dya na vuswa.

Ndzi tsakela tihuku leti fuyiwaka emakaya hikuva a ti kurisiwe hi xithekinoloji a ti tlhava va tlhaviwa tinayiti ti dya swakudya leswi na hina hi swi dyaku emakaya.

Ndzi nga endla michini to kota ku kuma masi e tihon'wini leswaku munhu a nga ha khani swi olovile.

A hi mianakanyo leyinene hikuva swirhapa swi lava misava leswaku swi ta kota ku va kahle.

Hikokwalaho ka ku loko u byala leswi u swi byalaka swi kota ku mila kahle.

Spekboom i nsinya lowu nga kuliki ngopfu wu kumeka vupeladyambu na vuxadyambu bya Afrika-Dzonga.

I tiya ya muhavulo yi tshungula vuvabyi bya nyongwha.

Hi leswaku u va ni vutivi naswona hi nkarhi wa ntshovelo wa kuma swakudya leswi swi va ku swi .

Pfuna hileswaku swibyariwa leswi swi va ka swibyariwile etikweni rero a swi kona ematikweni mambe.

I tiphayiphi to cheleta mati swi tirha leswaku swi cheleta mati ematshan'wini ya leswaku munhu a teka bakiti a kelela mati a cheleta tona ta cheleta hi toxe na swo sivela dyambu leswaku dyambu ri nga tlhavi ngopfu swimilana swi kota ku kula kahle swi nga.

Va thekinoloji va swa n'wamabindzu na va swa timali.

Yi nga vekiwa endhawini ya kahle laha yi nga na vuhlayiseki kona.

Etindhawini ta le makaya hikuva ndhawu yo byalela yi va yi ri yitsongo swinene.

Hi vusweti hikuva loko a ri na mali ya ku xava a ta ya a ti xavela ematshan'wini ya .

Hi leswaku a va koti ku ti rimela xin'wana ni xin'wana vo .

Swi endla leswaku swakudya swi nga kayiveli vanhu va nga vi evuswetini loko swi fika eka swakudya hikuva switolo swin'wana swi xavisa hi mintsengo ya .

Hi leswaku ximilana swi kula kahle swi tlhela swi naveta loko swa ha ri ensin'wini.

Swi nga endla ndzi nga titwi kahle hikuva swimilana swa mina swi nge kuli hindlela leyi a ni swi lavisa xiswona.

Hikuva emadorobeni misava ya ku rimela ya .

U tseleka mati u ma tshika ya vila loko ya virile u teka huku u yi chela endzeni ka mati yalawo endzhaka ka loko u yi cherile u hlayela timinetse to ringana ntlhanu u yi susa u yi chela ematini lama tengeke lama nga hisiku mo titimela u susa tisiva.

Hi leswaku vapfhumba va swi kota ku wisela eka maribye walawo loko va ri karhi va famba va vona tinxakaxaka ta swilo eka ndhawu yeleyo no tshama eka maribye va teka swithombe kasi man'wana maribye ma va ma tsakisa vaendzi hikokwalaho ka mihlovohlovo ya .

Va kota ku vona leswaku misava yi nonile ku fika kwihi nakona loko vo byala va nga hlangana na tinkingha tihi.

Ya pfuna ku aka miri naswona wu va na rihanyo leri tengeke.

Ndzi nga swi vika eka vulawuri leswaku na van'wana van'wamapurasi va kota ku vhikela mapurasi ya vona hikuva va ta va va kha va swi tiva leswaku ku na nghozi yo.

I ku nyikiwa switirhisiwa nakona u fanele u va na swilaveko leswi lavekaka ku katsa ni phepha ro kombisa leswaku purasi ra wena ri le .

I ku ka va nga ri na mali ya ku xava.

Ku kucetela leswaku varimi va fanele ku rima ndhawu yi nkulukumba.

Ndzi nga va byela leswaku loko ndzo twa leswaku ku na vanhu lava va nge le ku vabyeni hikokwalaho ka tikhemikhali leti va ti tirhisaka ndzi ta famba ndzi kha ndzi cheka hi purasi hi purasi leswaku hi rihi purasi leri ri nga tirhisa tikhemikhali leti naswona ku ta va na switandzhaku leswi swi nga .

Miroho ya muchayina ti byariwa hi xixika hikuva hi xixika maxelo ma kona ma va ma ri kahle a ku na dyambu mavele mavele ma byariwa hi nkarhi wa ximumu hikokwalaho hi nkarhi wa ximumu ku tele timpfula.

Swimilana a swi nge kuli kahle hikuva switsotswana swi ta va swi karhi swi hlasela swimilana.

U fanele a landzelela leswaku swibyariwa swa yena swi na rihanyo lerinene kutani na vanhu lava va nga ta swi dya hi nkarhi wa ntshovelo va hlayiseka.

Xinsin'wana a wu koti ku byala swilo swo hlaya hikokwalaho xi va xi ri ntsongo kasi masimu lamakulu u kota ku byala swilo swo hlaya hikokwalaho na yona nsimu yi kurile.

A ku pfukiwa nimixo ku yiwa exivaleni xa tihomu wu khome bakiti ra ku sengela eka rona naswona a ku sengi munhu wa xisati.

Byi hoxa xandla hi ndlela ya leswaku swi kota ku pfuna emugangeni naswona swi va swi ri eka nxavo we le hansi laha munhu un'wana ni un'wana a kotaku ku .

I va pfuna hi ndlela ya leswaku va dyondza swo tala na leswi a swi va tumberile kumbe leswi a va nga swi tivi naswona swi endla leswaku va va ni vutivi.

U fanele a landzelela swilaveko hinkwaswo swa van'wamapurasi nakona a va ni varindzi lava nga ta rindza epurasini ra yena leswaku purasi ra yena ri kumeka ri .

Hikokwalaho vanhu va masiku lama a va ti nyiketeli ngopfu ka ku dyondza ndhavuko wa vona leswi swi endlaka leswaku va kula na mimirhi va kha va nga yi tivi.

Ndzi nga ringanisela hi ku ya hi ku tala ka vanhu xikombiso loko emadorobeni ku ri na vanhu vo tala swi komba leswaku na misava ya vurimi yi fanekele yi va ndhawu leyi .

Minjhani hinkwenu ndzi rhandza ku mi tivisa leswaku ndzi na purasi ra tidiriva. Ndzi teka tidiriva leti ndzi endla vhinyo hi tona i vhinyo yo nandziha swinene naswona a yi na switandzhaku.

Ndzi nga byala mavele leswaku vanhu va ta kota ku kuma mugayo loko va gangisele mavele. Ndzi byala na miroho ya muchayeni leswaku vanhu va ta kota ku kuma xixevo. Ndzi byala ni mihandzu leswaku vanhu va ta dya mihandzu miri ya vona yi ta kota ku hlayiseka va va ni rihanyo lerinene.

Timanga ta xintu loko u byala timanga u fanekele u tekela enhlokweni leswaku misava leyi u byalaka eka yona ya celeka hikuva timanga u fanekele u ti cela loko wo byala eka misava leyi nga celekiku swi vula leswaku a wu nge tshoveli.

Ndzi nga hamba ndzi landza mati mpundzu wun'wana na wun'wana ni madyambu man'wana na man'wana naswona ndzi nge pfumeli leswaku ku kumeka ku ri hava mati.

U fanerile ku tlhavela swifuwo swa yena leswaku swi ta kula swi na rihanyo lerinene swi nga khomiwi hi mavabyi naswona swi nga fi hikuva nkarhi wun'wani swi fika laha swi tsandzekaku ku ya emahlweni na rihanyo.

A ndzi ta landzelela swileriso swa vuvabyi lebyi naswona a ndzi ta tshama ekaya leswaku ndzi nga tluleti van'wana vanhu.

Mi fanele ku tirhisa swilaveko hinkwaswo leswi lavekaka naswona mi fanele ku va mi basile emirini wa n'wina na switirhisiwa swa n'wina leswi mi nga nga ta va mi karhi mi swi tirhisa naswona swi kumeka swi basile ndhawu na yona leyi mi nga ta va mi karhi mi sengela eka yona yi kumeka yi basile.

E-e a ndzi se tshama ndzi vona xifuwo xi ri karhi xi sengiwa masi kumbe ku senga hikokwalaho a va pfumeli leswaku hina vaxisati hi senga masi kumbe hi nghena eka ndhawu leyi va sengelaka eka yona masi.

Ntsengo wu ta tlakuka hikokwalaho ndzi fanele ku hakela munhu loyi a nga ta va hluvela huku tanihileswi va lavaka tihuku leti hluviweke.

Ndzi kambela leswaku mbewu a yi vungunyiwanga kumbe a yi bolangi leswaku ximilana xi ta kota ku kula kahle. Loko munhu a byala hi mbewu leyi nga vungunyiwa kumbe leyi boleke swimilana a xi nge humi.

Swi pfuna ku sivela mavabyi lama nga ta onha ximilana.

Swi khumba hikwalaho ku na swakudya leswi swi nga twananiku ni maxelo yo karhi kasi ku na maxelo yo karhi laha swakudya swi twananaka na wona. Ku hunguta vuyelo hileswaku hi nkarhi wo karhi wa maxelo u fanele ku tiva leswaku ku fanekele ku endliwa swakudya swo fambelana na maxelo ya kona.

Ndzi vona va tirha kahle hikuva loko u va langutile va tsakile naswona va tikomba va rhandza ntirho wa vona.

E-e, hikuva emasin'wini ku va ku ri na swinhovananyana leswi swi nga endla leswaku va lumiwa hi swihadyana swo famba ehansi va nga swi .

E-e, hikuva nkarhi wun'wana va xavisa na swimilana leswi va swi kumaka emapurasini leswaku va ta kuma mali ku endla leswaku swilaveko swa vona swi .

Ndzi fuwa tihomu naswona ndzi ta thola vanhu lava va nga ta va va ri karhi va rindza loko va ri karhi va tirha ku tiyisisa leswaku va hlayisekile.

E-e, hikuva loko va horile u tlhela u swi vona leswaku swilaveko swa vona a swi ringanelanga nkarhi wun'wani va swi kota ku yiva swin'wana la mapurasini leswaku va ta kuma mali.

A ndzi ta kombela xigwitsirisi, mavonakule, muchini wa ku hlantswa, mubedo na xitofu.

E-e, ndzi vona yi nga ri mhaka ya kahle hikokwalaho timpfula ti ta va vangela mavabyi ya ku hambanahambana.

E-e, ndzi vona swi nga fanelanga hikuva na vanhu va la tikweni ra hina va kona lava nga le ku laveni ka mitirho ya le mapurasini.

E-e, hikuva loko u yi hlanganisile ntsengo lowu wu va wu ri ntsongo swinene naswona vanhu va le mapurasini va tinyiketela vatirha ku .

Ina, hikuva vanhu va le mapurasini va tirha ku vava naswona nkarhi wun'wani miri wu lava ku wisisiwa

Tindhawu leti va tshamaka ka tona a ti hlayisekanga i nga ri a ku tshami vanhu ti thyakile swinene a ti basisiwi naswona ku tlhumile ku na .

Hileswaku va tirha ku vava va ri karhi va hola ntsengo wa le hansi wa mali naswona ndhawu leyi va tshamaka ka yona a yi hlayisekangi.

Swi vangela mavabyi hikuva tipende leti va va ka va pendile hi tona swikotela loko swi tshamile nkarhi wo leha na yona yi va yi ri karhi yi sukela eswakudyeni.

A ndzi se tshama ndzi yi dya kambe ndza swi lava leswaku rin'wana ra masiku ndzi tikuma ndzi yi dyile. Loko ndzi twa lava va nga tshama va yi dya na lava va nga tshama va endla maendlelo ya wona va vula leswaku munhu u fanekele ku rhanga a yi neka yi oma hi kona yi nga ta dyi.

Hileswaku tinyawa ta le xikoteleni ti cheriwile swilo swo hambanahambana swo aka miri. Mbuyelo wa kona hileswaku u ta va na rihanyo lerinene na mavabyi a ma nge ku khomi hi ku olova.

Leswaku na mundzuku hi ta tlhela hi va na swona swakudya leswi hi nga ta kota ku tihanyisa hi swona.

A swi fanelanga ku hundzisa masiku manharhu endzhaku ka loko u swi pfurile.

E-e, a swi hlayisekanga hikokwalaho loko wo ze i swi dya swi hundzeriwile hi masiku ya swona ku ta va na switandzhaku.

A swi fanelanga ku vekiwa emun'wini kumbe eka ndhawu leyi ku hisaka.

E-e, hikuva tin'wani ta ti-bacteria ti twanana ni ndhawu leyi titimelaka.

Ku hisiwa hi freezer i ku veka swakudya exigwitsirisi leswaku swi ta kota ku hlayiseka naswona khombo ra kona hileswaku nkarhi wun'wani swi va swi titimerile swinene swi va na tiayisi tiayisi leti nga ta swi vangela .

I swakudya leswi nga mathinini hikokwalaho swakudya leswi titimelaka swi lava ku hanya swi ri xigwitsirisini loko ku nga ri na xigwitsirisi swa onha.

E-e, hikuva mathini a ma fanele ma nga vekiwa eku titimeleni.

Hileswaku loko swakudya swi tshamile nkarhi wo leha tipenda leti va nga penda hi tona mathini ti hetelela ti sukela eswakudyeni.

I ku swi khoma kahle swi endleriwe na timfanelo ta swona swo fana no hlantswiwa no ayiniwa swi vekiwa endhawini ya kahle.

I ku ti hlantswa u ti ayina u heta u ti petsa u tiveka kahle u nga ti veka ewadirobeni kumbe ebegeni.